Go ja Rooibos go botlhokwa gonne mo mmeleng wa rona ra o tlhoka, re tlhoka melemo wa teng.

Ke di jwalo, maungo a jaaka panana, apole, namune gonne di fana maatla.

Ke merogo jaaka sepinathše le khabetšhe, gonne di siame for mmele wa rona.

Ke tse tse di thusang motho, fa a lwala go mo naya maatla.

Go aga di ntlo sa ntlha, go aga setupu sa bobedi, go aga lebota sa boraro, go aga ntlo ya ntšha tsa bone, go thiba mo ntlong sa botlhano.

Nka reka merogo e tshwanang le khabetšhe, ditapole gonne di botlhokwa mo mmeleng

A thusa, tota mo mmeleng le gore o nne le maatla.

A ka, nna le seabe, sa go refa maatla gonne re tlhoka maungo mo mmeleng wa rona.

Merogo ke di jalo, tse di jwalwang ke batho di re fa maatla.

Rooibos e sireletsa batho gonne e na le sukiri.

Ke khabetšhe gonne ke merogo e ke jang metlha le metlha.

Di namune di grape-se diapole.

Apole panana, orange gonne di na le sukiri.

Akantsa merogo gonne merogo ke dijo, tse re di tlhokang mo mmeleng wa rona ka metlha le metlha. Jaaka merogo e e tshwanang le khabitšhe, sepinatšhe ke dilo tse di tlhokagalang mo mmeleng ka jaaka.

Maungo a tshwanang di apole go botlhokwa e le tota gonne ke maungo a re a tlhokang mo mmeleng wa rona gape ke maungo a tlhokagalang mo mmeleng wa mongwe le mongwe. Go botlhokwa tota, go itse gore gobane re tshwanetse go jala maungo.

Morogo o tshwanang le di tamati di o jalwa ka tsela e ntseng jaana, o tshwanetse go tsa tamati e senyegileng o e jale ko mmung, mo mmung o nosetse ka metlha le metlha,

Go prepare-a mmu ga o fetsa o kenye di seeds tsa teng ga o fetsa o tlhokomele tsone, ga fetsa o di tshele metsi.

Ke weather le tse dingwe jaaka metsi le.

Merara ke marara le dinoko.

E ka nna merara. O jala merara, o bulele morara o dire wine.

Rooibos e kgona go mela fa go naleng metsi a le mantsi.

Kgosi ya moremi, di thusa batho di thusa go ruta le go ruta batho.

Di tlamorago tsa ditiragalo jaaka dilo tse di tshwanang le weather, metsi. Gonne Rooibos e tshwanetse go nna le metsi a mantsi e le tota.

Go tlhokomela di jalo tsa gago.

Ke dijo tsa mogodu, dijo tsa mofutafuta o le montsi.

Go nna temothuo tsa maungo, maungo a gompieno ha e sale maungo a jaliwang. Ke maungo a e tswang ka motšhini a thekenoloji gantsi.

Ga tshwane gonne maungo a jalwang, ke maungo a botlhokwa mo mmeleng wa rona.